Sena se thefutse maphelo a batho haholo a ha batho ba bangata ba ile ba fellwa ke mosebetsi ka lebaka la internet. Internet e ile ya fihla maphelong a batho, mme batho ba neng ba etsa di ba ne ba etsa di dikoranta ba ile ba fellwa ke mesebetsi haholo ka bongata. Ka ha internet e ne se etsa dintho di be bobebe.

Ke thibelwa ke hore bahiri ba tla o jwetsa hore bona ha ba batle satellite e itseng, ba batla e tse. Mme re ka kgona ho buisana le bona, ra dula fatshe. Kea leka ho ba kenyetsa di-satellite mme kea nyolla tjhelete ya rente.

Tsela eo data-ra e se fela ka pele ka teng, e se ka re ho na le motho ho na le ntho e phoso e etsahetseng. Ekare ha o rekile data-ra e fela le pele nako eo oe badileng. Haeba o rekile ya matsatsi a supileng, e fela la pele matsatsi a supileng a fihla. Nka re ho na le ho hong ho jang data mara ha ke tsebe ke eng. Jwale ke ne ke botsa hore data ya ha jwale hobaneng e se e sa tshwane le ya pele? Ya pele e ne kgona ho nka nako e telele, empa ya ha jwale ha e sa kgona ho qeta nako.

Ke ka sheba hore bothata ba hore computer-ra e time motlakase kapa ke network. E bang e le network, ke ka ke ka batla hore network e tshwara ho kae, mme ha e qetile ho tshwara. Ke ya sebakeng seo ke tsebe ho kgutlela hape. Marangrang.

Filimi tse ngata ngata tsa South Africa di ye ha di bontshe mose. Ka lebaka le reng mose ba support-a mosebetsi wa bona ho feta ba promote-a mosebetsi wa bona ho feta ha ba ka promote-a wa ka South Africa. Mme South Africa ba rata ho support-a dinaha tse ka ntle ho feta naha tsa bo tsona.

Satellite dish re patala two hundred and fifty ka kgwedi, mme taba ya o tshwanetse re patale di-TV box yona e ntuse ha bohloko. Hoba TV box e patala selemo le selemo le ha o patala satellite. Ha ke bone molemo wa hore o patale TV e le hore o patala satellite ka nako e le ngwe.

Na bao ke ba thibileng ke ba lokolla kamora matsatsi a supileng, ka lebaka la hore ke batla ho bona hore motho ha ba hloka thuso kannete. Haebe a founa makgetlo a fetang a supileng.

Malome Ke kopa o ntshwarele haholo ka ha ke tjhesitse ntlo, mme le di-album tsa hao di tjhelletse ka moo. Jwale ne ke ka rata ho tseba hore mmino o neng o rata ke ofeng ke wa mang, ke tsebe hore ke ya ho motswalle wa ka. A lo nkenyetsa mmino o monana, mme ke tla o rekela seteke o kgone ho letsa ka sona mmino wa hao.

Technology e ntse e entse mosebetsi o be thata ka haholo ka ha di-vital le di chat bot ha di re fe dintlha tse felletseng. Hobane e tswa ka hore o bua le yona ka puo eo, ha o bua le yona ka puo ya heno lapeng e leng Sesotho. Ha e kgone ho o araba ka ha e tlwaetse ho bua ka English, mme di di-chat bot le di-vital di re di entse mosebetsi o be thata haholo. Hoba ho na le batho ba bang ba senang difounu hore ba ka botsa di-chat bot mme ba lokela ho ikisa moo ba lo botsa batho.

Mohala wa thekeng o entse dintho di be bobebe haholo ho feta mehleng ya kgale. Mehleng ya kgale e ne re ha o ngotse lengolo, ne le tliswa ka poso kapa le tliswa ka leebana. Mme ha le tliswa ka poso le nka dikgwedi pele le fihla ho moratuwa wa hao. Mme mohala oe o bile bobebe hobane ha o batla ho ho fetisa mohala o so ntso o fetisa ka yona nako, and-e o fihla ho motho ka yona nako eo. Mme e entse mosebetsi o be bobebe, ka ha motho ha sa tla emela dikgwedi pele a thola molaetsa wa hao, mme o tla emela feela metsotswana e se mekae, ebe o thola molaetsa.